Ngingazizwa ngidangele kakhulu ngoba kungenzeka ukuthi lo muntu engifuna ukumthumelela imali uyayidinga kakhulu ufuna ukuyisebenzisa ey'ntweni zakhe ey'balulekile. Ngakho ngingadumala kakhulu futhi ngingazama yonk'imizamo yokuthi ngiy'thole imali ephathwayo ukuze ngizokwazi ukumthumelela imali yakhe.

Uma ngicabanga isimo engibhekene naso ngesikhathi ngisana le akhawunti ngizizwa ngithuthumela kakhulu ngoba bekuhlezi kuney'nkinga ey'ningi njalo bekumele ngihlezi ngiyilungisa esingekho isidingo sokuthi ngize ngibhekane nazo lezoy'nkinga ibhange belingakwazi ukuthi liy'vimbe lezinkinga ukuthi zenzeke. Ukugcina kwami ngiy'valile le akhawunti ngizizwa nginokuthula okukhulu ngaphakathi kimi ngoba angisezok'hlupheka njalo ngihlezi kumele ngigqigqe ngiya ebhange ngiyolungisa inkinga ezingalungiswa ibhenki, ibhenki ebelingayivimba zingenzeki.

Inqubo yokufaka amadokhumenti e-UIF ngiyithole inzima kakhulu ngoba amadokhumenti afuna imininingwane eminingi engingenayo okumele ngihambe izindaw'eziningi ukuze ngiyithole. Futhi lamadokhumenti asebenzisa amagama alukhuni ukuthi aqede abantu abangasebenzi ema-ofisi. Ngakho i-process yakhona ayilulanga kunoma ubani, idinga ukuthi uhambe ufuna usizo kubantu abaningi. Kungaze ku-delae ukuthi i-process yakho ihambe ngendlela okufanele ihambe ngayo nokuthi ithathe isikhathi eside ukuthi uqede.

Umehluko oyinhloko phakathi kwe-overdraft nesikweletu esifanele, overdraft unikezwa ilimithi yemali ongayisebenzisa uy'nikezwa yibhange bethi masukhokha ukukhokha inzalo yalemali oyisebenzisile hhayi ongakay'sebenzisi aweqi futhi kwimithi abakunikeze yona isikweletu esivamile bakuboleka imali yesigaxa yize ngakuwe ihlale ngakuwe ubese uyayikhokha futhi yonke leyo mali ukhokha inzalo yayo yonke imali abakunikeze yona ukuthatha ukudla ngoba uthola uphinde usebenzise imali le okuyiyona ayidingayo awuboleki mali engenasidingo usebenzisa le oyidingayo kuphel. Futhi nenzalo ukhokhe inzalo yale mali oyisebenzisile.

Kwesinye isikhathi uma befika bezofaka imali kuphuthuma bafike bethole imishini ingenayo inethwekhi ingasebenzi okudala ukuthi abantu abasuke bathumelela isikhathi imali ngaleso sikhathi bengayitholi nesikhathi okufanele.

Akaqinisekise ukuthi yonke imininingwane azoyidinga uyayibhala phansi. Bese uma ingena kwi-platform afunde yonke into ebhaliwe njengoba isuke ibhaliwe alandele i-instruction asuke enikezwe yona angenzi okunye enze ngendlela okubhalwe ngayo phansi.

Ngizizwa ngijabule kakhulu futhi ngimangele ngoba angazi nanokuthi le mali engaka enkulu, enkulu kangaka ngizoyisebenzisa ngiqale ngaphi ngoba iningi kakhulu ukuthi ngingayisebenzisa mina ngedwa.

Amapulathifomu omakhalekhukhwini okufaka imali enza impilo yabantu kube lula ngoba iqeda isidingo sokuthi abantu begibele beya emadolobheni uthol'thukuthi mabefika emadolobheni bagcine bengalutholi usizo kanti uma bezenzela bona ngomakhalekhukhwini izinto zonke ziyashesha. Ngibona ithuthuka lendima luleminyaka embalwa ezayo ngokuthi esezokubabikho isidingo sokuthi umuntu aphathe imali izinto ey'ningi zonke ey'phathelene nemali sey'ngenzeka ngefoni nangekhadi kuphela.

Ngingasebenzisa iy'thombe zama-post kuma-social media, kuma-social media platforms ngisebenzise ama-billboards ukuphosta emiphakathini, ngisebenzise ama-chat azophosta iy'tolo nakuma-bus stop lapho bonke abantu bezobona khona.